Bohlokwa bao ba na le marangrang ke hore, re kgona ho sebetsa hohle mo releng ekaba re malapeng, shopong, ntlwaneng hohle. Moo re kgona ho phetha mosebetsi wa rona ka nako, hape re kgona ho sebedisa bo di-WhatsApp voice call-e, di-video call-e le mehala hore, re kgone ho bua ka tsa mosebetsi jwalo jwalo. Re kgona ho ba na le di-meeting, re kgona ho buisana hore o tlamehile re etse eng, ka nako e jwang, kae, ha o etsahala eng. Jwale hee, tsena kaofela di etswa marangrang.

Wi-Fi e qala ho sokodisa, e tima ntho ya pele e nka e etsa ke hore ke shebe hore, na bothata bo yona ke eng. Empa di-Wi-Fi tse ngata o ka ya ma neng wa e tjhopolla moo e polakuweng teng, ha qetile wa e kgutlisetsa polakeng ha ele polakeng jwalo o kgona ho e reset-a ho di-factory resets, ha qetile moo o bo ko e polaka hape hore e light-e, ha e qeta ho light-a o kgona ho connect-a hape ebe e sebetsa hape.

Atjhe malome ditaba ha di sa fumana dikoranteng hobane ho sona le marangrang a keneng, empa ke tla leka ho o kadima seyalemoyeng sa ka moo o tla kgona ho bala ditaba teng, ebile ditaba tse baluwang marangrang a technology ke ditaba tseo kgonang ho di thola ka pelenyana, ho feta ditaba tse ne re di thola dikuranteng moo o tlamehile o emele Laboraro le leng le le leng hore o kgone ho thola ditaba. Empa ka marangrang a technology ditaba di kgona ho tswa hona jwale, o bo o di fumana hona hona jwale. Jwale hee o ska ba halefa haholo, ke tla leka hore ke dule ke o fa ditaba seyalemoyeng sa hao.

Di-call tse ngata tse ke di fumanang tsa di-spam ke tsa insurance, le tsa batho ba lekang ho rekisetsa dintho kapo tsa batho fela ba reng press one now o fumane airtime ya mahala. Jwale di-call tsena dia tena hobane di hlola di founa ka mehala le dinomoro tse fapa fapaneng. Jwale o dula o block-a, o block-a o sa tsebe hore o block-a e feng, ha o block-e e feng, jwale hee nka eletsa batho hore ba install-e Truecaller, hobane ka Truecaller o kgona ho bona hore ke mang a founang haebe ke founu e bohlokwa kapa ke tsena tsa mampapadi.

Ke ikutlwile ke sa thaba haholo ho ba, mmino wa Sesotho bongata ha o kgone ho fumana ha bonolo internet-eng, empa ha o ya ho batho bao binang o kgona ho fumana direkhoto le di-CD ho tswa ho bona. Ke nahana sena se etswa ke hore hangata mmino wa Sesotho ha o etse tjhelete e ngata ho feta mmino ena e meng ena wa e bona. Jwale ha ebe ba tla o phatlalatsa di-internet-eng mona, batho bao binang ba ke ke be ba kgona ho ba na le tjhelete e ngata, ho ba motho e mong le o mong feela o tla o kopola mole, a o kenye internet-eng, mme motho ao binang ona a sale a se na tjhelete, jwale hee yona e utlwisa bohloko mara kae kae ya utlwisiseha.

Mohopolo wa ka ke hore, ke etse hore Wi-Fi ya rona mona sekolong e matlafale jwale mohopolo wa ka ke hore, re ka sebedisa Wi-Fi jwang ha motlakase o le siyo, hobane di-load shedding tsena di etsa hore motlakase wa rona o siye ha qetile moo Wi-Fi e be e tima. Jwale hee, nna ke batla ho tlo bua ka hore re ka sebedisa Wi-Fi jwang, re e matlafatse jwang hore le ha o ka ba na le load shedding e kgone ho tswela pele e re sebeletsa e tswele molemo.